Metswedi e ikakangwang thata ke Twitter, Facebook-u, Instagram-e, . Ke dilo tse e leng gore o ka kry-a ditiragalo tse dintsi tsa inthanete, tse di diragalang mo Aforika Borwa. Gore batho ba bangwe ga ba kgone go di fitlhelela, go ya ka tsamaiso e e rileng. Ga o le mo mafaratlhatlheng a mantsi, o ka di fitlhelela.

Go iphitlhela o lebile di-screen-e ka tsatsi le letsatsi, o tlhola mo go tsone, o phelela mo go tsone, go ama thata boitekanelo jwa rona ka gonne o feleletsa e le gore pono ya gago ya matlho ya amega go kotsi thata. Ka gonne o tla tshwanela ke gore o feleletse e le gore o fiwa or-e o tshwanelwa ke go rwala di ka dinako tsotlhe, ga o sa kgona go bona ntle le , ka gonne di-screen-e di na le kotsi e ntsi mo matlhong a rona.

amana thata ka tsela ya go thusa go go bontsha gore mafelo a e leng gore re a bona mo dibaesekopong a go ikentsha bodutu, mafelo a a farologaneng a e leng gore ga ise ke tsamaye o a bone, or ga ise o tsamaye o a etele. Mafaratlhatlha a re thusa gape gore re kgone go bona gore go na le eng se o ka eletsang go ya ko go sone, gape o se fitlhelela jang, e le ko mafelong a feng, ko o ka se fitlhelelang teng. Jaaka mafelo a a go ikentsha bodutu gore o a fitlhelela jang, a le ko mafelong a feng, ka kamano ya mafaratlhatlha.

Go tswalela di-channel-e tse di sa siamang for bana ba bannye, o ya kwa di-setting-e. Ga o fitlhelela kwa di-setting-e mo e buang ka parental guidance, o tsenya password-e go tswalela di-channel-e tse e leng gore bana ga ba tshwanela go di lebelela kgotsa ga di a siamela go lebelelwa ke bana. Ka jalo, le ga bana ba ka lebelela thelebišene, ga go fitlhe mo di-channel-eng tseo, ya go ba batla gore ba tsenye password-te e o e leng gore e bulela di-channel-e tseo. Ka jalo, e ba thibela gore ba se lebelele di-channel-e tse ba sa tshwanelang go di lebelela. Password-te e ka itsiwe fela ke batho ba ba golo.

Gantsi mo inthaneting ya rona o fitlhela dikgang tse e seng nnete. Ka jalo, go le gantsi, nna ke leka ka bojotlhe gore ke shebe pele gore a dikgang tseo ke nnete. Gape, ga ke rate go phasalatsa dikgang tse ke di fitlhelelang mo inthaneteng, ka gonne malatsi a sejaanong o ka fitlhela o le gore o iphitlhela botshelo ba gago bo le mo kotsing kgotsa di-platform-o tsa gago tsa inthanete di ka tswalela ka ntlheng ya go phasalatsa dilo tse seng nnete. Ka jalo, gangwe le gape, ga ke bona dikgang, ke a batlisisa, ke a dira research ka tsone go bona gore a ke nnete kgotsa ke maaka.

Satellite ya rona ga e sana monate ope, ga e sana gore o eletsa go dula o tlhola o lebeletse, ka gonne ke dilo tsotlhe tse di boeletswang. Ke dilo tse e leng gore sale re di lebelela ka dingwaga tsele. Dibaesekopo tsotlhe se re itse gore kgwedi go ya kgweding go tsenngwa eng, tsatsi go ya tsatsing go tsenngwa eng, ga go fetoge. Le ga a sa lebelele go le gompieno, ka moso o kgona go se lebelela, kgwedi e tlang o kgona go se lebella sone selo se e leng gore sale o se lebelela January. O kgona go se lebelela mo dikgweding tse di latelang.